Diaparo tsa setso tsa Setswana di dirwa ka letlalo la diphologolo kgotsa masela a tlholego jaaka cotton, ka gonne letlalo le le nonotsha ebile le bontsha botho le setso. Maina a meaparo a Setswana a akaretsa go dirisa diaparo tsa letlalo go supa tshireletso le botshelo jwa setso mo setšhabeng.

Lenyalo e tlabe e le la setso, jaanong dijo tse di nyalanang le lenyalo la setso nka apaya setampa sa dinawa, motogo wa mabele, ga mmogo le tšhotlho gonne ke tsone dijo tseo tse di jwang ke baTswana tsa setso.

Ditshenyegelo tse di kwa godimo tsa botshelo mo ditoropong di dira gore go nne thata go lekalekana ga loago le ikonomi. Batho ba ba senang madi a a lekaneng ba lemoga pharologanyo mme ditshenyegelo tse di kwa godimo di fokotsa ditšhono tsa bona tsa go bona dithuto, kalafo, le mešomo e e siameng. Se se oketsa kgatelelo le go tsenya mo dikarolong tsa motse.

Fa ke ya lenyalong la ga malome kwa KZN nka apara le tsa Setswana. le supa tlotlo le setso mme le berekisi jwa diaparo tsa setso. Ke tla ditlhopha ka gonne di dira gore ke amane le setso sa me, ke bontshe tlotlo mo lenyalong gape ke ikutlwe ke le karolo ya lelapa le setšhaba. Diaparo tseno di dira lenyalo la me la motlhofo le le ikgethileng.

Ga a a phoso, go tsenela tiro ya setso ga go reye gore o tshwanetse go ja dijo tsa setso. Batho ba nang le dikgetho tse di farologaneng mabapi le dijo ka gonne tatso, botshelo, kgotsa maemo a botsogo a farologane. Go botlhokwa go tlotla dikgetho tsa mongwe le mongwe le go amogela pharologanyo mo setsong.

Ditiragalo tsa hisetori, diphetogo tsa loago, le mabaka a ikonomi, di fetola tsela e basadi ba aparang ka yone le go lebega ka yone. Ditiragalo tsa hisetori di tlisa diphetogo mo meaparong, diphetogo tsa loago di ama dikgetho tsa diaparo go ya ka maemo a botshelo. Mme mabaka a ikonomi a dira gore basadi ba kgone go reka diaparo tsa maemo a kwa godimo kgotsa ba dirise diaparo tse di bonolo. Tseno tsotlhe di amogela phetogo ya mekgwa ya basadi mo setšhabeng.

Bokebekwa mo ditoropong bo ama dikgwebo ka go baka ditshenyegelo tsa tshireletso, go latlhegelwa ke dithoto, le go tshosa bareki le batsetedi. Se se fokotsa dipoelo le kgolo ya ikonomi, dikgwebo di ka tswalwa kgotsa tsa se atlege mme batho ba latlhegelwa ke mmereko go oketsa matshwenyego a loago le ikonomi.

Ke rata dijo tse di apewang ka bonako jaaka Vetkoek le mince le kola, ka gonne di monate le go fitlhelega motlhofo. Le fa go ntse jalo dijo tseno di ka ama botsogo ka gonne di na le mafura a mantsi, matswai, le sukiri e e feteletseng. Tse di ka bakang go nona, bolwetsi jwa pelo, le madi a kwa godimo fa di jewa kgapetsa-kgapetsa.

Go nna moeteledipele mo sekolong sa setso go tlhokagala kitso e e tseneletseng ya setso, maitshwaro a a siameng, tlotlo, le boineelo. Motho o tshwanetse a nna le bokgoni jwa go ruta go etelela pele ka sekao le go dirisana le ba bangwe sentle, gape go tlhokega bopelokgale, temogo ya loago, le go nna le seriti se se tlotlegang mo setšhabeng.

Braai e simolola ka go tshasa dikgong kgotsa go dira molelo o o tiileng. Fa a sena go gotela sentle nama ya bankangwa go ka akaretsa dikgapo, boerewors kgosa chicken, e tlotse ka spice kgotsa marinate. E beelwa mo grill-ing ya braai e retologwa go netefatsa gore e apewa sentle mo matlhakoreng otlhe. Fa e sena go apeya e tlosiwa mme a iketla metsotswana e ja le dijo tse dingwe tse di jaaka papa, chakalaka le salad. Braai ke motswako wa dijo, boitumelo le kopano ya setšhaba.